Izikolo zingabamba iqhaze elikhulu ngokuthi belekelele abafundi, futhi babafundise ngezinye ezemidlalo ezibalulekile ey'ngadumile, njenge-rugby. Bakhone nazo ukuthi bay'fake esikoleni. Lokho kuzosiza ukuthi bathole ukuthi abanye abafundi ithalente labo lilele kuphi, ngoba abantu abafani. Lokho kungaba uzuzo olukhulu ebafundini, abanye bengakhona ukuthi bedlale leyo midlalo bethole ukuthi bangompetha kuleyo midlalo leyo.

Cha, imidlalo yendabuko ibalulekile kakhulu, futhi ngizizwa ngijabulile ngayo ngoba esikhathini samanje nayo le midlalo isithuthukile, futhi isadlalwa. Isathuthuka futhi ngokuhamba kwesikhathi. Ngijabula kakhulu ukubona intuthuko emidlalweni yendabuko nokuthi abantu basayigcinile namanje futhi basayithanda.

Ngingathula umdlalo wokuthi izingane zigide. Lowo mdlalo lowo uyasiza kakhulu ezinganeni nokuthi iy'chithe isikhathi, futhi zikhone nokuzuza i-skill ukuthi uma kunemishado bayakhona ukuthi bey'qashe zihambe ziyogida emshadweni noma emcimbini thizeni, ebandakanya leyo midlalo leyo ebalulekile, futhi eyesintu. Iy'ngane zingakujabulela kakhulu lokho.

Umdlalo yesintu iyaligcina usiko njengokuthi abantu uma begida lokho siyazi ukuthi usiko lamazulu olubalulekile. Lokho kuyakhombisa ukuthi sisalilandela isiko lethu, futhi noma kwenziwa imicimbi, uyabona abantu begida, futhi bekhona ukugqoka ney'ngubo zabo zokuvunula, befonele belandele isiko labo ngendlela yabo ebalulekile. Lokho kuyawugcina umlando nesintu, futhi kukhombisa abantu basasihlonipha nasesikhathini samanje.

Ngingazizwa ngidumele kakhulu futhi ngingazama ukuthi ngibe ngcono kuloyo mdlalo kwesinye isikhathi, kodwa-ke empilweni kunjalo. Kukhona ukuthi uzohluleka kwesinye isikhathi, kwesinye isikhathi angeke uhluleke. Uzoba umpetha kuleyo mdlalo loyo, kodwa ngingadumala ngaleso okwesikhashana nje kuphela.

Abantu umphakathi ungagcina imidlalo yesintu ngendlela ebalulekile ngokuthi ube njalo ube nosuku lapho abantu abasha bezokhona ukuthi bafike beqhudelana ngokwemidlalo, kube nomuklomela abazowuthola. Lokho kungajabulisa kakhulu umphakathi nokuthi abantu abasha bejabule nabo. Bekhone abakuzuzayo, futhi beligcine nesiko lesintu ngemidlalo yabo ebalulekile.

Imithelela engemihle-ke ukuthi iy'ngane zesikole zingagcina sezilwa sodwa, sezilwa zodwa, ngoba abanye uma behlulekile bazofika, bazoba nokudumala iy'gcine sebenyanyana. Imithelela leyo ingaba yimbi-ke kakhulu, koda abantu bengagqugquzeleka ngokuthi lisasekhona elinye ithuba uma behluleka futhi beyenze bebe nelinye ithuba futhi lokuthi bephinde beqhudelane.

Iy'nzuzo ey'khona ukuthi uzohlala u-fit, futhi amasotsha akho omzimba azohlala eraydi. Umzimba uzohlala ujabulile ngaso sonke isikhathi angeke ugule ngaso sonke isikhathi, angeke uvilaphe. Uzohlezi ujabulile njalo ngaso sonke isikhathi, umzimba nawo futhi uzoba sesheyiphini eraydi. Kubalulekile ukuthi uy'bandakanye emidlalweni yesikole.

Isikole singabafundisa ey'fundweni ngokuthi kubalekelele ukuthi kubaluleke kanjani ukudla enemisoco ngoba lokho kwenza ukuthi umzimba uhlale ube healthy, futhi bebafundise nokuthi kubaluleke kanjani ukuthi bazibandakanye kwimidlalweni yesikole. Lokhu kubalekelela kanjani ukuthi ey'ngqondweni zabo zihlale zifithi, futhi bebehlale befokhasi esikoleni ngaso sonke isikhathi.

Umdlalo wesintu owodwa engingawuvuselela ukuthi ngivuselele ukugida noma kusasekhona esikhathini samanje but akusekho ningana njengoba kwakukuningana sisakhula. Ngangibona ngey'khathi lezi sisakhula, sasijabula kakhulu uma sigida siyizinsizwa, sigida kanye namantombazane, noma kunemicimbi sasigida nje lapho sifike khona sigide, bese siklomela okuthile. Ngingakuvuselela lokho, nokuthi ngikhuthaze intsha ngokuthi igide ngiyifundise ukugida, bese-ke uma kunemicimbi siyacela ukuthi besixhase sifike sibagidele nabo bejabule.

Akumele kube yimpoqo ukuthi abafundi bey'bandakanye emidlalweni yesikole. Umuntu kumele aye uma ezithandela. Lokho kuzomukhuthaza umuntu uma ethanda ngokuthanda futhi lokho kuzogqugquzela ukuthi abe umpetha kulowo mdlalo athini, asuke ewukhethile ngothando lwakhe, kanti uma umuphoqile umuntu uzoyenza nje ngoba esegcina icala.